Tjhe, ha e le nnete ke bona ekare ntate moruti ke yena a loketseng ho bua le bona batho bana. Hobane nna ha ke ka re, ke e tlo ba taba e telele feela e mpe ebile e tla qetela e sa rarolleha. Ha ele nnete bona ba a bona mathata a ona, a bona ebile ba bona hore mathata ana a baka mathata a mang hodima ona. Moruti ke bona ekare ke yena motho a loketseng ho tsamaya a hle a bue le bona hobane kannete ekare o bo o le motho a moholo ebe o bona phoso oe sheba fela, o iphapanya ekare ha o bone letho. Tjhe, hona le batho e ke sa ba utlwisising. Empa moruti ena ka hobane ka mona ka mantsweng o tseba ho bua hantle le batho, ke bona ele motho a lekanetseng hore a hle a ye mane ho batho bana a ba bontshe phoso ena ba e etsang ba tsebe ho e lokisa. Hobane nnete mona setjhabeng ba tla qetella ba se ba lemaditswe.

Tjhe, ha e le batho bana ba sehlopha sa thapelo mona setjhabeng, ke utlwa ba re hlekefeditse hampe ebile ba sa re bone hohang. Ba bona hantle hore bona ke bona fela batho ba bohlokwa mona hobane ba hlekefetsa batho ha ba sa batle hore ba ba join-e ho nthwena ya bona. Ebile ba bona hantle hore ha o sa ba latele, o motho ya sa lokang, ba tla tsamaya ba o bua hampe. Ba o jwetse hore wena o na le matemona ebile wena ha o tsebe hore Modimo ke eng? Ha e le nnete, ke a tshepa hore kaofela rena le lekgolo le sa tshwaneng re le batho, empa ha yo motho a lokelang ho jwetsa e mong hore lena a kgollwang ho lona ha se lona hohang. Jwale batho bana ba phedisa batho ba mona setjhabeng ha bohloko ebile ha re tsebe le hore re ka ba etsa jwang? Hobane nnete-nnete ba re sitisa ho ntho tse ngata.

Ha e le nnete-nnete, ke utlwa nna ke sa utlwisisi hore keresemese batho ba ka e keteka jwang ene le letsatsi le bohloko hakana? Tjhe, mohlomong batho ba bang ba bona ene le letsatsi le monate empa ka mokgwa oo ba ketekang ka teng, ke bona e se tsela e nepahetseng hobane batjha ba tsamaya ba etsa dintho tse sa lokang di-tarven-e di dula di butswe ka nako tsohle. Ah-ah, ee, le ha eba ho ya ketekwa ha o ketekwe ka tsela e nepahetseng eseng ena ya hore batho ba hle ba tawe ba se ka tseba taba tsa bona, bana ba tsamaye kantle ba sa tsebe hore ba etsang. Ha-ah, nna ke utlwa ke sa utlwisise hohang hore hobaneng batho ba ka etsa dintho tse tjena. Le ha ho ketekwa, ha ho ketekwe hantle. Letsatsi leo ke letsatsi le ketekwang ke batho ba bang ha re hane, empa eseng ka tsela ena le ketekwang ka teng. Tjhe, ke a hana.

Ha e le nnete, ke bona mehleng ena ya kajeno dintho di le bobebo, empa batho ntho tseo ba di etsang di sa loka hohang. Kgale-kgale batho bane ba itlhompha haholo ebile ba tseba hore ba lokela ho etsa jwang? Matsatsing ana a kajeno batho ba etsa dintho ka tsela e nngwe e ba e batlang, ha ba sa hlompha dintho tsa sekgale-kgale. Ba bona hantle hore dintho tseno ha di a loka hohang, ba itebale hore hantle-hantle bona ba tswa kae? Ee, Ha re hane setso hona le bana ba bonang ekare ba betere empa qetellong motho o iphumana hore o hlahelwa ke mathata a tla monka a mo kgutlisetse morao, a etse hore a hopole hore yena ke mang? Ebile setso sa hae se reng? Tjhe, kannete dintho tse ding di ya swabisa. Ha re re batho ba ska di etsa dintho tsena ba di etsang, empa motho a ska lebala setso sa hae.